Kuyalidelela isiko ukushicilela ividiyo nokufota xa kukho umcimbi ekhaya ngoba imicimbi yezekhaya yimicimbi ekungamelanga ibonise abanye abantu abangaphandle. Xana ke ushicilela imicimbi ebalulekileyo yekhaya loo nto isusa ukubaluleka kwalo mcimbi ekhayeni, yenze ukuba abantu abangaphandle babone ihlobo enenza ngalo izinto apha ekhayeni.

Abantu abathetha isiXhosa ukuze bancede abanye abantu ukufunda kumele bathethe isiXhosa ixesha elininzi yaye umntu ongasiva bamcacisele into abayithethayo ngesilungu baphindele ekuthetheni isiXhosa. Kulula ke ukufundisa umntu ulwimi lwenkobe.

Iingxoxo zelobola xana kuso sakhiwa umzi. Iingxoxo lelobola ukwenzela kwakhiwe ubuhlobo kula makhaya mabini. Xana iingxoxo zingenziwa loo nto yenza ukuba kwenziwe uphela sonwabe kanti xa kuhlelwe phantsi kwaxoxwa amakhaya laa afumana . Bakhe ubuhlobo bazane ihlobo abacinga ngalo omnye nomnye futhi kuvuyiswana nokudibana kwezi ntsapho zimbini.

Iingxaki endizibonayo kulawulo nobunkokheli bemveli banamhlanje kukuba, abantu abanintsi bacinga ukuba iingxaki zabo ziza benkokheli zonke. Kanti le nkokheli iyakwazi ukwabela umsebenzi abasebenzi bayo. Uluntu ke lungathandi xa kusenzeka eli hlobo. Eyesibini, owesibini umcelimngeni amahlakani ale nkokheli nawo ajonge esi sikhundla ajonge ukuba yinkokheli nawo. Loo nto ke ibeke iinkokheli kubomi enkokheli ebungciphekweni.

Ubugcisa beentsimbi bahlukile kule mihla sikuyo. Kuba kule mihla sikuyo imibala yobugcisa iye idityaniswe, kudityaniswe imibala yeentlanga ingadibani ibe yimibala efanayo. Imibala yakwaZulu idityaniswe nemibala . Loo nto yenze ukuba ingabi nantsingiselo yakufika kuwe kanti xa udibanisa imibala yodwa udibanise imibala yakwaXhosa yodwa iintsimbi zibe yaye zahluke zibe ntle.

Inkolo yobuKrestu kumaxesha akhabana kunye kuba njengabantu siye sibe nemisebenzi nazo njengabantu bakwaXhosa kodwa inkolo izawukwazi ukwenza imisebenzi ethile ehambelana bkwaXhosa ngenxa yobuKrestu.

Imfuyo ezilalini ibalulekile kakhulu kuba ingenisela imizi imali. Yenzela imizi indlela yokuphila futhi luphela kuba kwimizi ekulinyiweyo kuyo nekufuyiweyo kuyo. Abantu abangathathi ntweni bayakwazi uncedakala kule mizi ngokuba bafumane ingqesho okanye bafumane into esiwa phantsi kwempumlo.

Ibinzana elithi, rainbow nation, lithetha kum ukuba singumntu omnye kodwa sahlukile kuphela ngebala. Libala kuphela into esahlulayo komnye siyakwazi ukuphilisana, siyakwazi ukuhlala ndawonye, siyakwazi ukuncedana.